O ka bona ho bapala dikareta le ba lelapa la hao e le ntho e sa lokang. Ebile nna ke a ke jwetse bana ba ka hare bapala dikareta hore haona mohlang ke batla ho utlwa hothwe hona le ngwana a bapalang dikarete ka tjhelete. Empa ha re le lelapa re bapala ho tsamaisa nako, lo hore re dule mmoho, re thabe kaofela, dikarata ke yona papadi e monate haholo.

Ke rata ho le qoqela ka tsela eo ke ileng ka thola tjhelete ka hona. Ke ile ka qala pele ka ho ngodisa khampani ya ka le diofising tsa molao tsa ntshwetsopele. E ilare hake qeta ho e ngodisa ka tsamaya ka kena kantoro le kantoro ka fihla ka ba jwetsa ka seo nna ke se rerileng ka khamphani ya ka ba se thabela. Empa ka ba jwetsa hore seo ke se hlokang ke tjhelete ya hore dintho di tswele pele. Uh, ho tloha moo haona letho le bileng thata hobane ba ile ba thabela ho thusa.

Batjha ha ba utlwisisi hore naa hobaneng ha matitjhere le bahlokomedi ba bona dikolong ba batla ba bapale dipapadi, haholo holo tsa mabelo, tsa ho matha, le ho thola. Dipapadi tsenana di ruta bana hore ba be le maikarabelo, di ba ruta hore ba tshware nako, di ba ruta hore ba phedisane mmoho le bana ba bang. Ngwana a bapalang bolo o tlo tseba hore ha se ka yena feela bolo e ka bapalwa, empa ke ka yena le sehlopha sa hae. Ke ka yena le batho bohle be leng hore ba apere dikipa tse tshwanang le yena tsatsing leo tshehetso.

A etsang hore nna ha ke tsamaya hohle mo ke yang teng ke dule ke nka dinepe le di . Ke etsetsa bana ba ka hore le mohlang ke seng ke ba sileng ba sale, ba di sheba ba nene ba re uh mme wa rona o phetse. Le nna uh ha ke di sheba naa bophelo bo tla nkisa kae. Ke hopole hore ka le leng la matsatsi nkile ka phela bophelo ba ditoro tsaka bophelo bo leng hore ba nthabisa le mathateng e ke a fetang empa ha ke sheba dinepe tseo, ke hopola tse ntle tse lo reng di ile tsa etsahala ka nako eo.

Nna ke tseba batho ba mmalwa be leng hore ba ile bang tswa ka tlase ha o tloha tabeng ya kgwebo. Empa sehloho sa bona, le bo domo ba bona ke hore ba nkutlwile ke ba qoqela empa ba sa tsebe seo nna ke se ka ho buka ka pene ka tjhebelo pelo ho ya merero yaka Jwale di ba qakile, ba kgutlela ho nna.

E nngwe ya dintho tse nka di jwetsang ngwanaka ha mpotsa hore naa hobaneng ke rata bolo, ke hotse ka hara lelapa le mofuthu le loreng bolo e ne le yona e neng e re kopanya ebile e re qabanya. Hobane abuti waka ya seng a re siile o na sa rate ha sehlopha sa hae se ka jewa. Lebaka la etsang ke rate bolo ko bolo e nhopotsa dinakong tsa ka ha ntse ke tla ke hola. Ho sa le monate bophelong, motho o sena mathata. Ke ka hoo le kajeno ha ke shebella bolo tse, ngata ke di moyeng le pelong waka ke shebella bolo hobane ya nthabisa.

Uh sehlopha sa Afrika Borwa sa bolo matsatsing ana, ke bona se ipabola ka bokgabane. Ke rata mokwetlisi wa rona, hobane mokwetlisi wa rona ha kgethe nku ka pere ha kgetha dibapadi tse tlo emelang naha. O kgetha dibapadi tsa di bonang hore di bapala ka maikemisetso ka boitelo. Le ha di hlopha mohlomong kapa dipapadi tse leng horeng ra di rata ha di a kgethuwa, empa tsena tse kgethuweng haba fihla sehlopheng sa naha ba fetoha ngatana, ngwe ba fetoha ntho e le ngwe ebile ba tseba hore na keng e lebeletseng hore ba ka e atleha ha phala ya dilase e lla.

Uh nna ke le sebapadi sa sehlopha sena se loreng se ngotswe mona sekipeng sa ka nka se ka lebitso hobane ba bang ba ka se tabe. Ke tlo go le eletsa le bana hore ha o kgetha papadi ye tlo e bapalang, e be papadi e o e thabelang e o e ratang le sehlopha o ye sehlopheng se o se ratang o tsebe ho se sebeletsa ka boitelo le tsohle tsa hao. Hobane ha o ile sehlopheng se o se ratang o tlo lwana ka tsohle tse ho wena hore o etse bonnete ba hore sehlopha sa hao se a hapa. That's why ke re ho bohlokwa haholo ha o kgetha sehlopha se otlo se bapalang ebe se o se ratang.

Bolo e ka kgutla hape mohope wa lefatshe wa bolo wa kgutlela Afrika Borwa. Nna ke le moemedi, nka etsa bonnete ba hore mo Afrika Borwa e mong le e mong mohlomong o thola thekethe ya papadi e le ngwe ya bolo ya mahala a lo ishebella. Hobane ka tsela eo re tlo etsa bonnete ba hore mabala a rona a dipapadi tsa bolo, a dula a phophoma ka mehla le matsatsi ke ba tshehetsi. Ebile e be batshehetsi be lo reng ke balatedi ebile ba rata papadi ena ya bolo. Hobane ke bona ba tlo fang setjhaba le lefatshe ka bophara pono ya hore Afrika Borwa re le balatedi naa re rata jwang papadi le dibapadi tsa rona.